Tse e leng gore batho ba di boifa thata ka bokebekwa ke gore ba boifa go utswiwa, go tlhaselwa kgotsa go amogela dilo tse di botlhokwa. Go tlhaselwa ka thobalo kgotsa tlhaselo ya mowa go sena mabone mo mebileng. Batsamaisi ba ba sa tlhokomeleng botsamai, tlhokego ya sepodisi kgotsa pabalesego ya setšhaba. Dilo tse di ama botshelo jwa bone 'tsatsi le letsatsi ka go tlhoka bobolokelodi jwa motsamao go ama boitekanelo, go ama ikonomi ya motho, go ama itekanelo ya maikutlo, go kgaoganya le setšhaba.

Gonne go itse le go tlotla setso sa gago go dira gore o itse gore o tswa kae, o amana jang le ba bangwe le gore o emetse eng mo botshelong. Go ruta meleko e e tlang, setso se oketsa tlotlo le kagiso tshireletso ya boswa jwa setšhaba, go tsweletsa ikonomi ya setšhaba. Ditso tse di farologaneng thata mo Aforika Borwa re na le setso sa baTswana, setso sa Zulu, seXhosa, Sotho, seVenda, Ndebele, Tsonga, Khoisan.

Selo sa ntlha fela o tshwanetse gore o tseye stand-e, wa tsaya eiye wa e tshasa mo sefeng, wa tsaya magala wa tlhakanya le dikgong wa tshuba. Ga magala a gago a fetsa go tuka, o tlabo o ya ko nameng, nama ya gago wa e tsaya o e tshasa di sepaese. Go tsweng moo, wa e baya gore e ome bikinyana fela o bo o e tsaya o e pega bo mo stand-eng. Ke fao nama ya rona ra e pitikolosa, ra e pitikolosa go fitlhelela e be e butswa.

Setso le bodumedi di farologana ka maitlhomo, motheo le tsela e e dirwang ka yone. Le fa go ntse yalo di ka diragadiwa mmogo ka kagiso fa go na le tlotlo le kutlwano. Dipharologano tsa teng di farologana ka mekgwa, puo, dijo, borai, meletlo le botho jwa setšhaba. Mme bodumedi ke tumelo mo modimong kgotsa modimo o o rileng le dithuto tse di amanang le botshelo jwa semowa. Setso se fetisiwa ka meleko, boswa jwa lelapa kgotsa morafe. Mme bodumedi bo ka amogelwa ke motho a le esi kgotsa lelapa go ikaegile ka tumelo ya gagwe.

Ke dilo tse e leng gore di ka baka dikgotlhang ke pharologano ya maikutlo mo boitsholong. Go bona fashion-e jaaka kgwetlho ya setso, tshweetso ya moletlo kgotsa tiragalo. Tshwetso ya bodumedi kgotsa maitshwaro a a tlwaelesegileng. Go sa tlhaloganye ka kgolo ya setso, bašwa ba ke tsaya gore go apara jaaka basupi ba fahion-e ke tsela ya go ikitsisegela fa bagolo ba tsaya seo e le go tlogela setso.

Puo e na le seabe se segolo thata mo go bolokeng ngwao le go ka bopa setso le boitshupo jwa motho. Jang puo e bopa le boitshupo. Puo ke seipone sa setso, puo e aga boitshupo jwa motho. Fa motho a bua puo ya gago e ikutlwa a le mo lefelong la gagwe a amogelesegile le go tlhomamisiwa ke ba bangwe ba ba buang puo e e tshwanang. Seabe sa teng mo puong ya go boloka dingwao ke dipoko, dipina. Puo e ruta le meloko e e tlang, e tlhalosa le boleng jwa setšhaba, e rotloetsa boikgantsho le seriti, e gatelela semelo le setšhaba, e golaganya ditšhaba ka go buisana le go tlhaloganyana thuto le kgwebo go aga tekatekano le tlotlo.

Go botlhokwa thata go botsa dipotso tse di matshwanedi pele ga lenyalo. Dipotso tse o tshwanetse gore o itse botho le boitshwaro jwa motho o e leng gore o tla be a nyala ngwana. Thuto le maitlhomo a botshelo, tirelo ya bokgoni jwa go tlhokomela lelapa bokhutlho ka bana le lelapa. Re tshwanetse gore re itse gape le tirelo ya setso, sephiri kgotsa maitemogelo a a fitileng, mme dipotso tseno ga re a tshwanela gore re di botse ka boikgogomotso. Di botswa ka kutlobotlhoko le boikarabelo jwa motsadi yo o batlang pabalesego le masego a ngwana a gagwe.